Go sekasekiwa boikitsiso jwa moithuti jaaka maina le sefane, nomoro ya karata ikitsiso le sesupo sa gore ke moithuti.

Selo sa konokono ke go itse gore o ya go duela jang karata eo ya sekoloto, le gore o ya go duela ka lobaka lo lo kae.

Pele o ka fiwa karata ya sekoloto, go sekasekiwa pele gore a o motho yo o duelang dikoloto tsa gago sentle kgotsa jang.

O tshwanetse go tila go bolela maaka ka dinako tsotlhe, gonne fa o bolela maaka o tlile go palelwa ke go duela sekoloto sa gago go le gongwe. Gongwe o ka be o kopiwa go duela madi a kwa godimo, a e leng gore ga ona o ne ka lebaka la maaka a gago.

Go botlhokwa fela thata go itse melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, ka lebaka la gore o tlile go tlhoka go dira go ya ka yone fa nako e ntse e tsamaya. Ka jalo, fa e le gore ga o a bala, ebile ga wa tlhaloganya, o tlile go kopana le mathata a gore o se ke wa dira se se kopiwang gore o se dire.

Go na le ledi le le pegiwang fa godimo fa motho a dirisa karata ya sekoloto. Ka jalo, o tlile go duela madi a mantsi go na le dilo tse o di tshotseng. Ka jalo, fa motho a na le kitso ya tsa madi, a ka leka ka bojotlhe go tila go dirisa karata ya sekoloto.

Gantsi banka e lebelela gore motho yo kopang kopo ya go bula karata ya sekoloto o amogela bokae, kana o na le letseno la bokae kgwedi le kgwedi. Mme gape morago go shebiwe gore a motho yo ke motho yo o duelang dikoloto sentle.

Molemo wa teng ke gore o ka kgona go dirisa madi a kwa godimo ga a o nang le one mo akhaontong ya gago. Mme bosula ba teng ke gore o tlile go iphitlhela o patela madi a a nang le interest-e e ko godimo, gape e ka isiwa ko godimo fa e le gore ga o patele sentle.

Ke dituelo di tshwana le tuelo ya kotlhao, tuelo ya kgwedi le kgwedi, tuelo ya di-interest-e tse di kwa godimo fa e le gore motho ga duele a sentle. Mme motho a ka di tila ka go se fete seelo se a se filweng sa madi a gagwe, gape le go duela ka nako.

Di ama fela thata ka gonne dibanka di dirisa madi a batho ba yone. Ka jalo, motho a ka iphitlhela a duela madi a kwa godimo, a a fetang a eleng gore o ne a adimile.

Tsela e nngwe ke gore motho a ka itlhopela gore o batla madi a kanang kang, le gore go tlile go mo tsaya nako e kae go a duela. Fa e le nako e khutshwane, go raya gore motho a ye go duela madi a okeditsweng a leng kwa godimo, mme fa e le nako e telele, o tlile go duela madi a mantsi.

Motho o tshwanetse go dirisa karata ya gagwe ya debit kana credit. Motho o tshwanetse gape go netefatsa gore karata ya gagwe o e buletse mo ditshebeletsong tsa international news. A ka dira seo ka go dirisa App ya gagwe ya banka.

Forex-e ke mmaraka wa madi wa lefatshe lotlhe, o letlelang batho go rekisa le go reka madi a mafatshe a a farologaneng. Go tlhokega account ya forex-e, ID, le bosupi jwa aterese le madi a go simolola ka yone.

Batho ba le bantsi ba ile ba lebana le tatlhego ya madi ka ntlha ya go tlhoka kitso. Gape go na le batho ba ba itireleng ditsotsi ba o ba tsayang madi a batho ka bogodu le go ba tsietsa. Ka jalo, nka gakolola mongwe le mongwe gore a seke a dirisa forex, ka lebaka la gore ga go monate go tseelwa madi a o a bereketseng ka thata.

O ka lebana le tatlhego ya madi. Se motho a ka se dirang ke go sutlha akhaonto ya gagwe, ka dinako tse dingwe o ka bula kgetse kwa sepodising, kana gone go report-a se se diragetseng.